Kgetlho la me la ntlha la go pagama sefofane ke ne ke na le maikutlo a boitumelo gape ke na le letswalo la gore ke gone ke bonang selo se se kana-kana, mme re ne re fofela kwa nageng ya Botswana kwa toropong ya Gaborone re ile go etela rakgadi wa me yo o dirang kwa nageng eo.

Toro ya me ke go ipona ke pagama sefofane, mme goreng ke rata go pagama sefofane se, ke rata go pagama sefofane sa Mango, mme seno ditlhwatlhwa tsa teng di kwa tlase thata fa o lekanyetsa le mo go tse dingwe tekanyetso ya sone fela ke gore ga e setswe ka naga. Mango e monate ka gonne go pagama Mango ke dikete di le tlhano fela tsa diranta, gape o kgona go tswa mo Mafikeng o ya kwa Cape Town o dirisa Mango.

Tsala ya me o tshwanetse go ya kwa lefapheng la makwalotshupo, mme fa a tsena foo a dire kopo ya go dira lekwaloitshupo la go ya kwa nageng ya Nigeria, fa a fetsa go le bona o ya kwa boemelafofane mme a e reke ticket-e ya go ya kwa nageng ya Nigeria. Maitshwaro a gagwe fa a tsena kwa boemelafofane mo nageng ya rona o tshwanetse gore a seke a tsaya sepe se se seng mo molaong a pagama ka sone mo sefofaneng, mme fa a tsena kwa Nigeria o tshwanetse gore a latelane le melao ya boemelafofane jwa kwa nageng eo.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me ke selo se se tlwaelegileng, mme e le se se thusang batho thata ka tlhwatlhwa tlase ya teng e le e amogelesegang mo setšhabeng fa o e ba kopanya le tsela tse dingwe tsa go ka tsamaya. Dilo tse ke di ratang ka tsela e dibese di tsamayang ka yone, ke gore e thusa batho botlhe mme ga ena tlhaeletsano kgotsa kgethololo mo go mang kgotsa mang.

Ka gonne dikgwebo tsa dibese di le dintsi di latlhile mokgwa wa go dirisa karata ya pampiri, mme di tsentse mokgwa wa karata e ntšhwa e e botlhale mathata a ke kopaneng le one fa ke leka go e dirisa ke ditlhwatlhwa godimo tsa go pagama bese, mme nako ngwe di na le go fosagale ka ka go bontsha tsa lekwaloitshupo ka jalo karata eno e e botlhale e mathai-thai a le mantsi.

Se se dirang mokgweetsi yo o siameng wa bese ke go le ka go emela badiri ba ba yang kwa tirong ka metsotswana e le mebedi kgotsa e le meraro, mme ba thusa batho ba ba yang kwa tirong thata ka gonne ga ba fitlha thari kwa tirong, mme ga ba fitlhe ba lapile.

Dikotsi tse di diragalang fa go na le strike di tshwana le go lemala ga batho, ditirelo di sa tsamaye. Mme go ya ka nna batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata fa badiredi ba dibese ba strike-a ka gonne ga ba kgone go fitlha ka nako kwa tirong.

Go ya ka nna gore dibese di tsamaye ka nako e e rileng ke ka gore ba lebelela nako tse batho ba tlileng go tsamaya thata ka tsone, mme bese fa e ka nkema ka dinao ke ka lekelela go ka palama tekesi kgotsa ke tsamaye ka dinao.

Ee, ke tlile ka siwa ke bese ka ntlha ya lebaka la go tsoga thari, mme ka jalo ke dira ka dinako tsotlhe tsa gore ke tsoge makuku.

Ee mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese, maitemogelo a me e ne e se a sa siamang gotlhelele. Fa go na le ditshupetso tseno baagi ba amega ka tsela e e sa siamang ka gonne ba fitlha thari kwa bayang teng mo e leng kwa toropong le kwa medirong.

Ntlha ya gore dibese di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe, go lebelela gore batho ba palama ba le bakae mo lefelong le Fe, mme ka nako mang. Seo se direlwa go ka leka go somarela nako le tsela e bakgweetsi ba dibese ba tle go e tsamayang ba leka go somarela le leokwane ka go dira seo.